Izigulane aziphathwa ngendlela efanayo kwizibhedlele. Ngamanye amaxesha uye ufumane umongikazi olungileyo onobubele, onovelwane kwaye owuthandayo umsebenzi wakhe. Kodwa ngamanye amaxesha uye ufumane umongi okanye umongikazi ongenandlela yokuthetha kunye nabantu, ufumane umongikazi ongawukhathalelanga umsebenzi awenzayo kwaye umongikazi ongenavelwano kunye nabantu. Amanyathelo anothathwa ukulungisa le meko kuba oomongikazi noomongi abaqeshwayo kufuneke baqeqeshwe babe novelwano.

Kuba ulwazi ngocwangciso ezikolweni alukhutshwa ngokwaneleyo, ootitshala abanintsi abaqeqeshelwanga ukuba bathethe nabantwana ngokwabelana ngesondo. Kwiindawo ezininzi abantwana abavumelekanga ukuba bathethe ngesondo. Ndicinga ukuba abazali nootitshala kufuneke baqeqeshwe ukuba bakwazi ukuthetha nabantwana ngokwabelana ngesondo. Ndicinga ukuba nasezikliniki nasezikolweni ulwazi ngocwangciso lufuneka lukhutshwe ngokwaneleyo ukuze abantwana bancedakale kule meko.

Iinzuzo zempilo ezinxulumene nolwaluko endizaziyo zezi. Ulwaluko lwehlisa iingozi ye-HIV kunye nezinye ii-STIs. Ulwaluko lwehlisa ukusulelana ngomjelo womchamo kwaye ulwaluko lokuthintela izifo ezifana nomhlaza welungu lobudoda.

Xa ndifika kwisiganeko sengozi enkulu yendlela ndiqala ndivavanye ukuba indawo esikuyo sikhuselekile na, umna, iqela lam kwakunye nabantu abasengozini leyo, ndilandele ngokunikeza amancedo okuqala. Ndincede abophayo ukuba bangophi kakhulu, endibabonayo ukuba bayasokola ngophefumla bafumane iziphefumlisi kwaye ndincede izigulane zihlale ngokuzinza ngexesha isigulane ngasinye sisiya esibhedlele.

Abahlali basemaphandleni bajamelana neengxaki ezinkulu xa kukho izikhukhula. Iindlela ziye zivalwe loo nto yenze into yokuba abahlali kube nzima ukuba babalekele kwiidolophi ezikufutshane kubo. Iinkonzo zongxamiseko azifiki ngexesha kwezi ndawo zisemaphandleni.

Mama, lo mchini ubizwa ngokuba sisijongi soxinzelelo lwegazi. Uzothatha ikhafu uyisongele apha engalweni yakho. Uze ungaxhalabi xa ingathi ikhafu iyayigona ingalo yakho, kuqhelekile oko kodwa ke yinto nje yemizuzwana embalwa. Uze ujonge esikrinini apho kuzavela amanani, manani lawo azobonisa ukuba igazi lakho uxinzelelo lukangakanani na.

Abantu abanesifo sentsholongwane kagawulayo bajongana neengxaki ezininzi kakhulu. Siphila kwilizwe apho abantu bagwebanayo, loo nto yenza abantu abanesifo sentsholongwane kagawulayo boyike ukuthobela unyango kuba besoyika ukugwetywa. Abantu abanesifo sikagawulayo baye bangaluthobeli unyango xa bengafumani inkxaso efanelekileyo. Kwaye enye into eyenza abantu abanesifo sikagawulayo bangaluthobeli unyango kukungasamkeli isifo.

Aboncedo lwezonyango lokuqala abafumani ngokwaneleyo uncedo lwengqondo. Ndicinga ukuba kufanele ukuba bahlolwa rhoqo ngokwengqondo ukuqinisekisa ukuba iingozi ezininzi abajongana nazo azibahluphi zibahlukumeze ngokwengqondo. Impilo yengqondo kufuneka ithathwe njengento ebaluleke kakhulu ngoba impilo yengqondo yenza izifo ezininzi ezifana noo-PTSD.

Molweni mantombazana, uxolweni kodwa andikwazanga uzinceda ndiye ndava incoko yenu. Ndiyaniva ukuba nithi anifuni izinto zokucwangcisa, iipilisi nenaliti, kuba ziyatyebisa. Ndiyavumelana nani ukuba ziyatyebisa kodwa ke kubalulekile ukuba uzikhusele xa usabelana ngesondo. Kaloku nibancinci kakhulu ukuba nibe nabantwana, ngoko ke kubalulekile ukuba ndizikhusele ningabi nabo abantwana. Xa ufumene ipilisi okanye inaliti esebenzela wena nomzimba wakho, yonke into izawuvela ihambe ngendlela.

Urhulumente kunye nemibutho yezempilo efana neSAHPRA, SAHPRA, isebenza kunye namapolisa ukuba bakhawulelane nale ngxaki yamayeza angekho semthethweni. Wonke umntu othenga, othengisa, owenza amayeza angekho semthethweni uyabanjwa ngokuba wophumla umthetho.

Eyona ngcebiso ndakhe ndayiva engakholelekiyo yokwehlisa umzimba kukuba xa uziva ingathi ulambile nukisa iapile okanye ibhanana ukulamba kuzophela.

Mhlobo wam, ndiyayazi ukuba ufuna ukunciphisa umzimba wakho kodwa ke ukuthatha iipilisi ezingekho semthethweni kwi-intanethi akulunganga ngoba ubeka ubomi bakho ebungciphekweni. Awuzazi izinto ezifakiweyo kwezi pilisi, mhlawumbi kukho izinto ezingalungelani nomzimba wakho ezo ezinobeka umzimba wakho nawe ebungciphekweni. Phambi kokuba uthathe iipilisi uzisebenzise kunyanzelekile ukuba uqale kugqirha wakho umbuze ukuba ingaba ndingazithatha iipilisi ezinje ezi iipilisi, uve kuye ukuba uyavuma okanye akavumi.